Kuba kaloku kunalo mfanekisongqondweni ubekiweyo uba amadoda kumele azive njani, aphile njani nezimvo zawo ukuba azivakalise njani. So enye yezinto kukuba indoda iveske ithule ingathethi kuba nabasemagunyeni nabantu bezokuhlala nje umntu oyindoda once kuthiwe uyaxhatshazwa, loo nto ayithathelwa ngqalelo umntu uyawuhlekwa. Zezinye zezinto ezenza uba abantu abangamadoda baphele befela ngaphakathi, umntu abe neengcinga zokuzibulala.

Izinto ezincomekayo ngeziko lezempilo ziibhasi ezixhasa abantu abaphila nokhubazeko nofundiso labantu ekuhlaleni malunga nabantu nabaphila nokukhubazeka, nabantu abatolikayo ezibhedlela nasekliniki. Iyinto leyo esaqalayo apha eMzantsi Afrika siyibona nje kancinci kancinci.

Ndicinga ingakhuthazwa ngale ndlela. Xa iziko lezonyango lingadibanisa bonke aba bantu benezi ngxaki, libadibanise nee-social worker. Ii-social worker zizame ufumana ingxaki ukuthi ilele ngaphi. Xa kugqityiwe badityaniswe bonke aba bantu elinye bachaze iingxaki zabo nganye nganye ukuze umntu ngamnye onengxaki obona ungathi isidima sakhe siphelela phantsi akwazi ukukhupha yonke imbilini yakhe. Ndicinga loo nto ingasebenza kakhulu.

Ewe, bakhona abantu abaqeqetshelwe ukunceda abantu ngempilo yengqondo kodwa uzawufumaniseka uba bambalwa, umntu abe mnye okanye babe babini. Loo nto ithi yenze umngcelele omde wabantu abafuna ukululekwa ngaloo ndlela. Loo nto yenza abantu baphele bephelelwa ngumonde bengakwazi ufumana uncedo olukhawulezileyo. Iphinde thina bantu bamnyama singabantu abangakholelwayo kwezo zinto, siphinde siyibone ingeyonto ibalulekileyo kuba ayithathelwa phezulu. Ndicinga xa sinofumana ii-references uba abantu bathunyelwe kwezo ndawo apho benofumana khona uncedo olukhawulezileyo, loo nto inganefuthe elikhulu kakhulu.

Hayi, andivumelani kuba loo nto ingathi ibeke unkosikazi engcupheni kunye nabantwana abanothi bazalwe exesheni. Ke loo nto ithetha ukuthi luxanduva lethu sobabini ukuba sithintele ekutheni singafumani izigulo okanye ukuba unkosikazi akhulelwe ngexesha esingakhethanga uba loo nto yenzeke ngalo.

Iindlela zokuthintela umlilo ekungenzekini kukungalahli iziqompi zamacuba nanjani na, kukungadlali ngometshisi, kubadlali ngeparafini. Kubeka izinto kude nabantwana ekhayeni ezifana neemetshisi, iparafini kunye namatanki egesi. Ezo izinto endizibalileyo zizinto ezinothintela ekubeni umlilo ungenzeki.

Amanyathelo loo mntu anothi awathathe kukutya ngendlela endilisekileyo, a healthy diet. Kukuzilolonga aphinde futhi ayeke utywala azilolonge, ahlise izinga lomzimba wakhe, iweyithi, aphinde futhi angatyi nantoni na.

Into urhulumente anothi ayenze kukwakha amagumbi amatsha kuba unyango lidingeka kakhulu. Kongezwe abasebenzi kuba nabo baphela bengekho linani elifunekayo ukuze bakwazi udlulisa unyango ebantwini. Kuphinde futhi kongezwe izixhobo ezifana neebhedi neematshini ezifunekayo ukwazi ukunyanga abantu kakuhle.

Imali enkulu endiseke ndayibhatala ngokufumana amayeza yi-fifty rand kuphela qha.

Ndifuna ubalisa ibali lam ngokuhamba ngesithuthi sikawonkewonke. Kweyam ke indawo sihlala nabantu bebala abangaqhubi ngokufana njengathi thina bantu bantsundu. Ke ngoku loo nto yenza uba nendlela yabo yokurenkisha ingafani nendlela ekurenkishwa ngayo. Into ebangela uba uyakwazi uthi xa uye xa uye emsebenzini okanye uya kuloo ndawo ukhwele isithuthi sabo ufika ngexesha elirongo ixesha selileyithi uba ufike kule ndawo uya kuyo. Kuba bamisela wonke umntu olapha ekuhlaleni noba umntu uvuke ngaliphi ixesha qha umntu bajonge imali. Yimali into abayihoyileyo kakhulu kune-service ekumele uba bayinike abantu.

Ngokuthetha inyaniso, sendisuka ukudibana nabantu abathenga amayeza okuhlisa umzimba. Kodwa ke bebewasebenzisa loo mayeza lawo baphumelela. Andikaze ndidibane nomntu ethi uyothenga iyeza lokuhlisa umzimba azibhaqe kanti sekhulelwe.

Ndicinga ukusa abantu abadala kumakhaya abantu abadala ayonto ilungileyo. Kuba loo nto ithetha uba sengathi ngabantu abangumthwalo kuwe ukanti nawe babe kuthwala ngexesha usengumntwana. Kodwa loo nto ingathetha enye into kakhulu and ingakwenza ukuba ulahlekelwe ziintsikelelo zabantu abadala nokuba nje nempilo ende entle enezibusiso. Loo nto ndingatsho uba ayiyonto intle kakhulu uyenza.